Taba e ke tlo buisana le bona ka yona, ke taba ena ya hore ha esale mmuso o re tshepisa hore o tlatla mme o tlo re abela diente tsa diphoofolo. Mme se ke tlo bua le le bo rapolasi ba bang ka sona. Ke hore re tle ka leano la hore jwale ha le mmuso e le kgale re o emetse tjena, jwale ebe ekaba re tlametse rona re etseng hore re kenye mmuso moya wa hore o hopole tshepiso ena ya bona?

Ho ya ka nna nthwe ke ne ke tla etsa ke ne ke tla etsa bonnete ba hore ditulong tsena tsa mapolasing ke romella di-mobile clinics tse yang mohlaena le mohlaena sebakeng seo. Tse fihlang hoseng, mme di tsamaye mantsiboya hore di tle di kgone ho thusa batho ba sebakeng seo ka tsa bophelo bo botle.

Ho itshireletsa e bohlokwa haholo ho basebetsi ba ka. Mme e bohlokwa haholo le hore ha ba sebetsa ba se ke ba lemala. Mme ho bohlokwa haholo hore batho ba sebetsang ba apare diaparo tse leng hore di ya ba tshireletsa, ba tshireletsa kgahlano le letsatsi, di ba tshireletsa kgahlanong le disebediswa tse tlabe ba di sebedisa sebakeng seo. Le maoto a bona ba lokela hore ba kenye dikgohlopo tsena tse kgolo hore di tle di tsebe ho tshireletsa maoto ana a bona.

Taba e ke tlo bua ka yona tsatsing la kajeno ke moo e leng hore ba nwa bo rapolasi be leng hore bana le basebeletsi, re moo re bonang hore basebedisi ba teng ba sebetsa nako e telele mme ba sa fumane phomolo. Mme ho ya ka molao wa basebetsi, mosebetsi emong le emong o na le tokelo ya hore a fumane matsatsi a phomolo. Matsatsi e leng hore ka ona o tla phomola, a phomotse mmele wa hae kapa a phethe a mang a mabaka a hae. Mme re kopa hore tswetswe lefapha la tsa basebetsi ke le etele polasing eo, mme ba tle ba bue le ramosebetsi ka taba ena. Mme ba mo eletse hore tlametse hore a fe basebetsi ba hae matsatsi a ho phomola, mme ba se ke ba sebetsa ekare ke makgoba ba sa phomole.

E leng hore batjha ha bana kgahleho tabeng tsena kapo ba dula ba sa ba sa hlokomele taba tsena. Ke baka la hore batjha ha ba sana tshepo ho mmuso mme ha bana, ha ba sa na taba. Ba se ba iketsa dintho tsa bona ba itswela media. Hobane ha re hopola hantle mona ho tsa marangrang, ho na le dintho tse ding tse leng hore di a hlahiswa. Mme o fumana dintho tseo tse hlahiswang, ke ntho tse leng hore mmuso o so ntso o na le batho ba teng ba e leng hore ba tla kenywa di-program-ong tseo mme ba sebetse. Mme batjha ba bonahala haholo ba se ba se na tshepo ho mmuso.

Jwale ka ka sehwai sa polasi e nyane, ha ke bone ho na le molemo haholo hore ke kene dijalo tsa ka tlasa insurance. Lebaka ke hore ha ke etse tjhelete ekalo-kalo moo e leng hore ke tla kgona hore ke patale insurance enanang ya dijalo. Mme ke bona ho sa hlokahale hore ke be le insurance ena ya ntho, ena ya dijalo.

Ho ya ka pono ya ka, basebetsi ba dipolasing ke nahana hore ba tlametse hore ba patalwe hantle. Mme ba sebetse dihora tse lekaneng, tse robedi. Ho s'ke wa feta ho tse robedi, mme ba fumane matsatsi a phomolo. Mme ba be le nthwena e re bitsang ka hore ke di-benefits-e tsa bophelo bo botle le tsa pentjhele.

Ee, ke tla ba thusa. Lebaka le tlo etsa hore ke ba thusa ke hobane le bona ke batho mme ba phelele malapa a bona, ba phelela bana ba bona. Mme hwa hlokeha hore le bona ha ba fihla dilemong tsa hore ba lo phomola, ba fumane tjhelete tsa bona tsa dipentjhele. Ba tsebe ho tswela pele ka bophelo, mme ba tsebe le ho hodisa le bana ba bona.

Ha o batla hore ditholwana tsa hao di s'ke tsa senyeha ke hore o di omise. Ha re hopola diperekisi di a omiswa, mme ho etsuwa mangangajane. Diperekisi di a phehuwa, mme di tle di tshelwe ka hara dibotlolo tsena tsa mayonnaise. Mme di tle di jewe e se le kgale kwana.

Ho ya ka nna, tamati ke ntho e leng hore e jalwa nako le nako. E ka sitana le yona khabetjhe, empa feela ha re hopole hore khabetjhe ke ntho e leng hore batho ba bangata ba re e monate haholo nakong ya mariha moo e leng hore ekare e na le tswekere e ngata. Dinawa tsona le tsona ke dintho tse jalwang ka nako ela e leng hore ke nako ya hwetla, kapa ke nako ya selemo, kapa ke nako ya hlabula. Hobane boholo ba batho ba rata ho pheha dinawa ba etse sopho nakong ena ya mariha. Mme le yona poone poone le yona e jalwa ka dihla tse fapaneng hobane nakong ya hlabula ho na le poone e nngwe e tlametseng hore e jewe. Ha re fihla nakong ya hwetla le teng hona le poone e nngwe e re tlametseng ho e ja, mme le ha re tlo fihla nakong ya mariha ho na le ya poone e re tlo e ja. Mme poone enngwe, e re enngwe e re tlo e ja e se e le thata. E nngwe e leng hore e tlo silwa e etse phoofo.

Ke tseba diteye tse mmalwanyana tsa setso. Mme di sebetsa ka tsela nyana tse batlang di fapane. Ya pele e ke e tsebang ke ke ya bo ntate e thusang bo ntate hore ba tle ba ba tsebe ho sebetsa hantle ha ba kena dikobong. Mme e nngwe ke e leng hore e ya hlwekisa mmeleng mona, e hlwekisa e ntsha tsebang hore di kene mona mmeleng.

Ntho e ne ke tla etsa ke hore ke ne ke tla fa batho bana matsatsi a itseng ka selemo hore ka selemo re na le matsatsi a makana a hore o phomole. Mme ke ne ke tla kenya dintho tsena tse bitswang ka sekgowa ba re, ke leave e leng matsatsi a phomolo. Mme dikgweding tse itseng ke ne ke tla dumella batho ba mmalwa hore ba nke, le dikgweding tse ding hape tse la latelang ke dumelle batho ba bang hore ba kgone hore ba di nke. Mme ke nahana sena se ne se tla thusa haholo hore batho ba tle ba tsebe hore ba phomole, mme ba tle ba tsebe ho phetha mabaka a bona a seng a mosebetsi.

Seo ke tlang ho le jwetsa sona ke ditaba tse bohloko hore sefako se sentse poone ya ka haholo. Mme ha ke tlo kgona hore ke le rekisetse poone ka ha re ne re dumellane. Mme ke kopa le ntshwarele haholo hobane jwale ke lebaka leo nkekebeng ka le qoba lena le etsahetseng.

Ne ke tla mo hlalosetsa hore tsenanang ke di-gas tse leng hore di entswe company e nngwe. Mme di di laolwa ke yona company enana.

Dumela hle ntate. Ke tlile mona ke le setloholo sa monnamoholo ya seng a le siko lefatsheng le ka kwano. Mme monnamoholo o ne a na le polasi. Mme a monnamoholo ha na le polasi, ke ne ke kopa ho botsa hore re ka fumana polasi ena jwang hore re tle re tsebe ho itjalla ho yona? Mme re etse tseo monnamoholo a neng a di etsa, tseo monnamoholo a re rutileng tsona.

Lebaka le etsang hore meroho e re e rekang le e leng hore re ae jala e sa tshwane ka tatso. Ke lebaka la hore ha re hopola meroho e leng hore ra e reka, ke meroho e leng hore e se dutse nako e telele moo lebenkeleng. Hobane akere moroho o ya kotula tshimong, mme ha o qeta ho kotula o ya o lo hlatswiwa. Mme ha o qeta ho hlatswa, o tsamaye o tlohe sebakeng seo moo nkuwang ten. Mme o tsamaye o ye di-company-ing. Ha o fihla moo le teng o tlo qala pele o fihle ka ntho e re bitsang ka hore ke store room, mme ha o fihla ka moo o tle o tsebe hore o nkuwe o lo behwa ka mane ka di-shelf-ong mme o tlo tsebe ho fumana. Mme moroho ona o re o nkang hae, kapa o re o jalang mona lapeng. Ke e leng hore re ao kga, se ntse re o hlatswa, se ntse re o pheha. Ha o dule le nako.

E ke e sebedisang ya ho beha maemo a lehodimo leihlo, ke sebedisa Google Weather ya mona cellphone-ung ya ka. Moo e leng hore ke a sheba hore letsatsi le leng le leng hore matsatsi a leshome ho isa a leshome le metso e mebedi, kapo matsatsi a mahlano a latelang ho tlabe boemo ba lehodimo bo le jwang? Mme sena ke se etsa hobane ke tlametse ke tsebe hore ke tlabe ke emetse eng hore dijalo tsa ka di tlo senyeha, kapo ha di no senyeha?